Ukulethwa kwe-hydropotics kungandisa ukuthi ukudla kutholakale kalula emadolobheni, lokho kungalekelela ekusizeni ukuthi abantu basheshe bathole ukudla okunempilo futhi ukudla okunamalebuli okushoyo ukuthi izakha zithini ekudleni.

Abalimu, abalimu badinga ukuthi bathole ngokufunda ngolwazi mayelana nokutshala. Lokhu kungalekelela ekuthenini, kusizakale ukuthi ulwazi abanalo lwande kunalolu abanalo ngaleso sikhathi. Lokhu kungaba iy'nselelo ekuthenini isikhathi esiphila kuso samanje abantu bakholelwa kakhulu ezindabeni ze-social media esikhathini samanje ngoba sesiphila ezweni le-five G, okusho ukuthi abalimi badinga ukuthi bathole indawo or amakhono anjengokusebenzisa izinto .

Lingalekelela ekuthenini abalimi babe nolwazi ukuthi basebenzisa maphi amakhemikhali ekukhuliseni izitshalo zabo, nanokuthi izitshalo zabo zidinga maphi amakhemikhali ukuze zikhule, nanokuthi hlobo luni oluthile, hlobo luni lwey'tshalo oludinga amakhemikhali, nanokuthi batshala emhlabathini onjani. Lokho kungalekelela kakhulu ukuthi abatshali babe nolwazi ekuthenini bazi ukuthi imaphi amakhemikhali nanokuthi, imuphi umhlabathi okufanele batshale kuwo iy'tshalo ey'thile.

Lokhu kungalekelela kakhulu ukuthi kwande izindaba zomsebenzi, kuwumqondo omuhle ngoba kulekelela ekuthenini kusizakale abalimi ngokuthola indawo esezingeni futhi ngokuthola indawo evundile ekutshaleni izitshalo zabo. Lokhu kulekelela nanokuthi futhi kwande namathuba emisebenzi entsheni.

Uma izitshalo zami zingakhuli ngendlela ebekade ngifuna ngayo noma ngendlela ebengilindele ngayo, lokho kungangikhubaza ngokomoya noma kungiqede uthando ngokuthanda ukutshala futhi lokho kungangikhuthaza ekuthenini uma izitshalo zami zingabanga ngalendlela ebengifuna ngayo kodwa ngiqhubeke ngitshale, ngibe nolwazi nanokuthi umhlabathi onjani okumele ngitshale. Ngibe nolwazi nanokuthi imaphi amakhemikhali, nanokuthi yiziphi izinto engiy'dingayo ekutshaleni iy'tshalo ezithile.

Lokho kungalekelela ekuthenini ngikwazi ukuthi uma izitshalo zami zingakhuli ngalendlela engifuna ngayo kodwa ngikwazi ukuthi ngiqhubeke ngitshale noma kungabanga ilendlela ebengifisa ngayo, noma kungabanga le ndlela iy'tshalo zami bengilindele ukuthi uma zithela zizothola ngale ndlela. Lokhu kungasiza ukuthi ngiqhubeke ngibe nothando lokuthi ngitshale noma izinto zingabanga ngale ndlela ebengifuna ngayo, ngiphinde ngibe nolwazi ukuthi ngitshala kanjani iy'tshalo ey'thile nanokuthi, ngitshala emhlabathini onjani.

Izifunda eziningi zisebenzisa ukuvuna ngendlela ehlukahlukene, kwezinye izifunda njengako ezinye izindawo zisebenzisa .

Ngingalandela yonke imigudu ebekelwe ukusetshenziswa kubulala sinambuzane. Ngibe nolwazi lokuthi ikhemikhali ethile isebenza esitshalweni esithile, nanokuthi ikhemikhali ethile isetshenziswa kanjani, isebenziselwe kusiphi isitshalo. Ngize ngibe nolwazi oluphelele ekuthenini ngikwazi ukuthi ikhemikhali isetshenziswa kanjani nangasiphi isikhathi sonyaka.

uThami engathola indawo encane yokuthi atshale ngokuthi abe nolwazi oluphelele ukuthi imaphi amakhemikhali, iyiphi inhlabathi ayidingayo nokuthi amakhemikhali uwasebenzisa enhlabathini enjani nanokuthi, uwasebenzisa ngasiphi isikhathi sonyaka. Lokho kumlekelela ukuthi abe nolwazi oluphelele aphinde athole nezinsizabantu ezifanda amabhizinisi amancane asakhulayo ezingamlekelela ekutholeni imali yokuthi aqale ibhizinisi lakhe. Ngomva kokuthi abe nolwazi oluphelele ngakwezokutshala bese ethola indawo yakhe enkulu ekubeni esenalo ulwazi nanamakhono ozok'tshala.

Isikhathi esiphila kuso asisafani nesikhathi sakudala kodwa ngokwezokutshala lokho kungawusimamisa umnotho, ngoba kungavula izindlela zohwebo, kubekhona ukudayisa, kuphinde kudaleke namathuba omsebenzi. Lokhu kulekelela ukuthi umnotho usimame ngoba kusuke kube khona uhwebo olenzakalayo.

Umulimi kufanele athole ulwazi mayelana nokuthi umhlabathi atshale kuwo, ngabe umhlabathi ofanele yini? Ukutshala amawolintshi ngaphambi kokuba akhathazeke kakhulu, nanokuthi kufaneke athole amakhemikhali ekuthenini abulale isifo lesi esikhona. Emva kwalokho bese ethola ukuthi ngabe yimaphi amakhemikhali adingeka ukuthi awasebenzise ekutshaleni.

Mina engakuthakasela ukukuthenga kumlimi wangakithi ama aphula nama orintshi ngoba lokhu kuyizakhamzimba ezibalulekile emzimbeni womuntu futhi kulekelela kakhulu amasosha omzimba ukuthi asebenze ngendlela futhi umzimba uhleli unempilo, usebenze ngendlela, ukhule uqine ngendlela efanelekile.

Izici ebengaba nazo bek'ngaba ama orintshi, ubhanana, amazambane, ummbila, amadumbe, isipinashi kanye nama gwava.

Ukusebenzisa amakhemikhali nokwazi ukuthi imaphi amakhemikhali ukuthi uwasebenzisa emhlabathini onjani. Lokhu kulekelela ekuqedeni izifo zomhlabathi nanokuthi izitshalo zikhule ngendlela efanelekile, okuyiyona nanokuthi izitshalo zingabi nezifo zikhule ngendlela engafanelekile, zingatheli zibune.

Kuqala ngokuvula umhlabathi phansi ufake imbewu yawo umoba, emva kwalokho ulinde amaviki angayisikhombisa kuyela ekupheleni kwenyanga. Emva kwalokho bese uyawulinda ukuthi mawukhula ulokhu udize uwuchelele, uwuchelele emva kokuthi ukhule ngokufanelekile ngendlela esifanele bese uyawushisa. Emva kokuthi usuwushisile bese uyawuvuna bese usungaqala ukuwudayisela abantu bomphakathi.

Lokho kudicilela imizwa yomuntu phansi ngek'thenini, uma uthi into uyayenza ekugcineni besingenzeki ngendlela ofuna ngayo, lokhu ukudicilela imizwa yakho phansi. Nangendlela yokuthi lento oyenzayo ubona as if sengazuthi ayinayo inqubekela phambili nangendlela obufuna ngayo.

Umlimi abalimi ukuze banciphise ukushoda kwamanzi kwamele basebenzise indlela zokunisela ngamapayipi ohlobo lohlobo oluthile.

Ukuvuna ngesandla kulekelela ekuthenini ukwazi ukubona indlela yokuthi iziphi izitshalo ezifanelekile ukuthi uzivune ngalesikhathi, uma sezivuthiwe, uma kukhona ezonakele, uyithathe uzibeke eceleni lezi ezivuthwe ngendlela efanelekile. Uzithathe uzifake enqolobaneni noma kubhaskidi wakho osuke uvune ngawo.

Ilezi ezifana nokuthi ukutshalwa okufanelekile nanokuthi utshala emhlabathini onjani, nanokuthi utshala ngayiphi indlela, nanokuthi amanzi uwasebenzisa kanjani.

Izulu kulezinsuku eyi lisimise kabi impela, izulu kulezinsuku eyi liyasiphazamisa. Umuntu akanayo nento angathi uyela eplazini ngoba manje ukuvuna, ayikho into uzoyivuma ngoba izimo zezulu zihlasele ngale ndlela le yokuthi akukho lutho zonke izitshalo zifile.